Leswi swi nga pfuna vanhu ku va va kota ku fikelela ku lomba mali eka tibangi hikuva va va nga kota ku yi hakela hi nhlayo lowu va nga wu kotaka hi n'hweti ku nga ri hi ku hakela mali ya xitalo.

Lexi xi lawulaka ntsengo wa mali leyi munhu a hakelaka eka mali ya inshurense ya vutomi, i malembe ya munhu waloyo. Munhu loyi a nga na malembe ya le hansi u hakela mali ya le hansi eka inshurense ya vutomi, kambe munhu loyi a nga na malembe ya le henhla u hakela mali ya le henhla swinene eka inshurense yaleyo ya vutomi, tanihiloko va vona leswaku malembe ya yena ya ku hanya ya nga va ya ri kusuhi kumbe ya nga va ya ri ku tshuneleni.

Rhengu leri ndzi vonaka ri ri kahle hi leri ra loko va u humesa mali yo hirha n'hweti na n'hweti, hikuva ntsena loko yindlu yeleyo kumbe ndhawu yeleyo ya ha ri kona vanhu va ta tshama va ri ku hireni. ku vuyeliwa swi va kona n'hweti na n'hweti nkarhi hinkwawo. Hi ndlela yeleyo ndzi twa ku ri rona rhengu leri antswaka ti vuyerisaka nkarhi wo leha.

Xivangelo xa kona ku va ku ri leswaku ndzi rhumela mali hi bangi, kambe yi ya etikweni rin'wana. Sweswo swi endla leswi leswaku mali ya kona kumbe swibalo swa kona swi va swi ri swa ntsengo wa le henhla, hikuva na mfumo wa koka kwalaya ka mali leyi ndzi yi rhumelaka tanihiloko yi karhi yi huma etikweni rin'wana ri ya e yi ya eka tiko rin'wana.

Matirhelo ya kona hileswaku loko munhu a lomba mali va n'wi pimela leswaku a nga kota ku yi hakela malembe mangani a karhi a yi vuyisa. Nakona ntswalo wa yona yi ya vuya ni mali muni, tanihiloko yo lombiwa. Hi ndlela yaleyo khampani yaleyo kumbe bangi yaleyo ni twa yi karhi yi endla mali swinene hi mali ya ntswalo ntsena, hikuva loko munhu a lombe mali yo karhi a nga yi hakela malembe ya ku fika yanharhu kumbe ntlhanu swi karhi swi ya hi ku mali yeleyo a yi tarise kuyini.

Leswi swi lawulaka leswaku ndzi nga tirhisa mali muni eka khadi ra mina ra n'hweti na n'hweti eka xikweleti, i ku va ndzi karhi ndzi hola mali muni. Muholo wa mina wa n'hweti hi wona wu va ka wu karhi wu lawula leswaku mina ndzi nga tirhisa mali muni eka khadi ra mina ra xikweleti.

Mhaka yo tirhisa vamachonisi yi na vunghozi hi ndlela le ya ku, vamachonisi van'wana va na timbilu to biha, van'wana va ku dlaya hikuva u lombe mali ya vona u tsandzeka ku yi vuyisa, van'wana va fika va teka nhundzu ya wena hinkwayo hikuva u tsandzeke ku vuyisa mali eka n'hweti .

Ndzi nga tsundzuxa leswaku loko ku fika nkarhi wa khombo laha endyangwini, swi ta tika eka timhaka ta swilahlo hi ku pfumaleka ka tindzindzakhombo kumbe ku pfumaleka ka timali. Ndzindzakhombo ya pfuna swinene eka timhaka ta swilahlo, hikuva ya kotisa hambi laha swi nga koteki, ya kota ku pfuna laha a swi ta va swi karhi swi pfumaleka kona.

Eka tin'wana tibangi loko u rivala pin ya wena, u fanele u ya kwele a bangi ni makhadi ya wena va ya ku endlela kona pin-i yintshwa ya ku tirhisa bangi ya wena ya cellphone. Eka tin'wana tibangi u nga kota ku kuma ti-application leti u nga kotaka ku va u endla yin'wana pin-i ya bangi ya wena.

Loko munhu a nga hakeli xikweleti xa yena xa munhu ebangi, vabangi va kota ku koka mali, kumbe loko ku ve na na rifu va kota ku koka mali leyi munhu a yi lombile khale eka tiinshurense leti munhu a ri eka tona, va kota ku vuyisa mali ya vona eka tona.

Swi nga ndzi endla ndzi titwa tanihi mutswari loyi a nga tsandzeka n'wana wa yena. Swi nga ndzi endla ndzi tisola ku va ndzi nga kotangi ku fikelela milorho ya mina leyi a yi ta endla leswaku ndzi tirha kahle, ndzi kota na ku hakelela vana va mina etiyunivhesiti. Swi nga endla mbilu ya mina yi vava swinene.

Ku ti hlayisela mali ku yi tirhisa hi nkarhi wo tika, swi va swi ri swa kahle swinene hikuva loko swin'wanyana swi fika swi tika emahlweni, wa swi tiva leswaku u na mali leyi a wu ri ku yi hlayiseni eka malembe ndzhaku. Nakona yi ta ku pfuna ku va u sungula swin'wana, kumbe loko u heleliwe hi ntirho yi nga ku pfuna ku va u sungula bindzu ro karhi kumbe u sungula swo karhi leswi swi nga ku vuyerisaka.

Ina, wa ha ri na mfanelo wo kuma UIF hambileswi a hlongoriweke, hikuva mali leyi ya UIF i mali ya muholo wa yena leyi a yi hakela le ka UIF, hikokwalaho wa ha fanerile ku va a ya landza timali ta yena eka UIF.

A ndzi ta ku ndlela leyi mali ya ti-cellphone yi vuyerisaka vanhu va le makaya hi yona yi kahle eka nkarhi wun'wana, hikuva wa yi kuma mali ya wena u nga fanelangi u ya etibangini kumbe eka tindhawu leti ti hakerisiwaka eka tona. Hi ndlela yeleyo swi ya swi olovisa na ku vuyerisa.

Mhaka ya vamachonisi ya ku tshova swirho swa munhu ku nga ku ku va ku nga ri mhaka leyi nga kahle kumbe mhaka leyi nga saseka swinene, hikuva machonisi u fanele ku va na ti-terms ta yena leswaku munhu loko a tsandzeka ku hakela a nga teka xilo xo karhi endzeni ka yindlu ya munhu yaloye kumbe xilo xo karhi xa munhu yaloye a ti hakela hi xona ku pfala mali leyi munhu luya a tsandzekaka ku yi hakela. Kambe swa ku tshova munhu swirho hi leswi swi nga ri ku kahle hikuva nawu a wu yimi na swona nakona vamachonisi va hetelela va khomiwa kumbe va nga hetelela va khomiwa hikuva va karhi va ba munhu kumbe va tshova munhu swirho hi ndlela ya tihanyi.

Ndlela leyi a ku kambiwa hi yona mali leyi leyi a yi sele ebangi khale loko ku nge se va ni ti bangi ta ti cellphone. Hileswaku munhu a fanele a suka ekaya ra yena a famba a ya kwele bangi leyi a bangaka ka yona yi nga kona, a fika a kambisisa mali ya yena leswaku wa ha ri na mali kumbe u saele na mali muni eka bangi ya yena. Teto hi tona tindlela leti mali a yi kambisisiwa xiswona nkarhi lowu a ku nge se va ni bangi ya selifoni.

Ku pfumaleka ka ku tshembana eka ntshamisano wu nga khumba mintlawa ya ku hlayisa mali hi ndlela ya ku loko un'wana eka ntlawa wolowo a nga tshembi leswaku munhu wo karhi a nga tshembeka, a nge pfumeli leswaku mali yaleyo yi khomiwa hi yena munhu yaloye. Na un'wana loko a nga pfumeli ku mani a yi khoma swi vula leswaku mali yaleyo a va nga pfumeli leswaku yi khomiwa hi munhu yaloye hikuva ku karhi ku pfumaleka ku tshembana exikarhi ka vona. Hi ndlela yaleyo swi khumbha mintlawa ya ku hlayisa mali hikuva exikarhini ka vona vanhu valavo hinkwavo ku va ku nga ri na ku tshembana.

Sweswo swi nga ndzi endla ndzi titwa ndzi nga ri kahle kumbe swi nga ndzi endla ndzi ti kuma ndzi endlile swin'wana leswi a ndzi fanele ndzi nga swi endlangi, tanihiloko ndzi karhi ndzi teka mali ya mina leyi ndzi tirhaka ndzi karhi ndzi veka n'hweti na n'hweti ndzi karhi ndzi tshembele leswaku munhu wo karhi u le ku yi vekeni, ivi ndzi ya kuma leswaku munhu yaloye mali u yi tirhisini hileswo swi va swi karhi swi vava swinene tanihiloko ndzi ve ndzi kha ndzi tirhisa matimba ya mina ni mali ya mina mahala ndzi karhi ndzi yi vekela munhu loyi a lavaka ku ya yi tirhisa swa yena.

Ku xavisa tiyindlu ni tindhawu eAfrika-Dzonga swi voniwa swi ri vuvekisi lebyi byi nga ni matimba swinene kumbe lebyi byi nga kahle swinene hikuva etindhawini teto eka tiyindlo teto munhu wa swi kota leswaku loko a nga se yi xavisa a nga nghenisa vanhu va ri karhi va tshama kona va humesa mali en'hwetini n'hweti na n'hweti kumbe loko yindlu yaleyo yena a yi xavile hi ntsengo wa le hansi a nga ha swi kota ku ya yi xavisa hi ntsengo lowu nga le henhla swinene, hi sweswo swi voniwa tanihi vuvekisi lebyinene.

Khadi ra debit-i khadi le ri ri nga pfuliwaka hi munhu loyi a nga ni malembe ya eighteen ku ya henhla khadi ra debit-i i khadi leri munhu a nga ri tirhisaka ku veka mali eka rona kumbe ku xava hi rona kumbe ku sendeliwa kumbe ku senda mali hi rona, i khadi leri ri nga ra munhu hi yexe. Khadi leri ri pfuriwa hi ku ya munhu a ya kwele eka bangi yaleyo a famba ni mapasi ya yena ni phepha ro kombisa ndhawu leyi a tshamaka eka yona, yaleyo hi yona ndlela ya ku pfula khadi leri ri nga ra ti.

Switirhisiwa xa ku tlakula mpimo ka mali i ku va loko khadi kumbe bangi yaleyo yi pfumerile leswaku munhu u ta tirhisa mali yo karhi hi siku kumbe hi n'hweti ivi munhu yaloye a kumeka a karhi a lava ku tirhisa mali ya ku hindza mpimo wolowo bangi yi nga vula wona. Hi ndlela yaleyo munhu wa swi kota ku ya kwele abangi kumbe hi bangi ya selifoni ku cinca angetela mpimo lowu a lavaka ku tirhisa wona.

Tanihi loko munghana wa mina a nga ta va a ndzi byerile leswaku ndzi nga kuma overdraft loko ndzi ya ebangi ndzi ya yi kombela. Swivutiso leswi ndzi nga swi vutisaka loko ndzi fika ebangi, xo sungula ndzi nga lava ku tiva leswaku akhawunti leyi ya cheke i akhawunti leyi yi tirhisaka ku yini? Naswona i akhawunti leyi yi faneleke vanhu va njhani? Tanihi loko tiakhawunti ti hambanile ku na leyi faneleke van'wamabindzu kumbe ku va na leyi faneleke a va nga na timali ta ku tala. Na mina ndzi nga lava ku twisisa leswaku akhawunti leyi i akhawunti leyi na mina yi nga ta va yi ndzi fanerile ke kumbe a ndzi fanelangi.

Lexi ndzi nga xi hlamuselaka kokwana hileswaku mali leyi faneleke ku huma loko ndzi yi va pfulela akhawunti, a hi mali leyi yi nga ta tirhisiwa hi mina kumbe a hi mali leyi nga tirhisiwaka hi bangi leyi mina ndzi tirhaka eka yona. Kambe i mali leyi tlhelaka yi ya nghena eka akhawunti ya vona kokwana. Hi nga yi vula mali leyi yi khomaka khadi, kumbe hi nga yi vula mali leyi yi rindzaka khadi, ku endlela leswaku vakokwana va hatlisa va swi twisisa leswaku a ho lava ku dyeriwa mali kumbe a wu lava ku tirhisa mali ya vona swi nga .

Nkoka wa ku va munhu a ti pfulela akhawunti ya bangi leyi a yi tsakelaka, hileswaku loko munhu a za a tsakela bangi yo karhi, swi ri u va a karhi a swi tiva leswaku bangi yeleyo yi tirhisa ku yini nakona yi n'wi tsakisa hi yini lexi xi nga endlaka leswaku yena n'winyi a ya a ya pfula akhawunti ebangi yeleyo. I ku va yena n'winyi a swi tiva leswaku i yini swi nga n'wi khoma kahle ebangi yaleyo, i yini swi nga n'wi tsakisa hi bangi yeleyo, leswi swi nga ta va swi n'wi fikelerisile eka ku va a ya pfula akhawunti ya yena kwalaho eka bangi yeleyo.

Endzhaku ka loko munhu a pfurile khadi ra bangi yo karhi, tindlela leti nga a nga ti a nga ti tirhisaka ku kambisisa akhawunti ya yena ku nga ha va ku ri ku ya kwele bangi ya yena yi nga kona a ya kombela bank statement, kumbe a tirhisa riqingho ra yena leswi vitaniwaka cellphone banking. A kamba leswaku bangi ya yena kumbe akhawunti ya yena ya bangi ya ha tirha ke, nakona yi na mali muni, nakona swihi swi endlisiwa ku yini hikwalaho ka cellphone banking. Teto hi tin'wani ta tindlela leti tirhisiwaka ku kamba loko akhawunti ya bangi ya ha ri ku tirheni.

Munhu wo ka a nga lavi ku pfula akhawunti ya le bangi, ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku swi na nkoka swinene ku va munhu un'wana na un'wana a va a ri na akhawunti ya yena ya le bangi. Tanihi loko ni le mintirhweni sweswi, loko munhu a thoriwile va tirhisa akhawunti ya bangi ku va n'wi hoxela kona mali ya yena ya muholo. Hambi ku ri eka timali ta mfumo ta mudende, van'wani se va tirhisa makhadi ya vona ya mabangi ku amukela mali yeleyo. Yeleyo hi ndlela hi yona ndlela yo antswa na ku olova swinene ku va munhu a amukela mali ya yena leyi taka hi le kun'wani.

Swiletelo leswi munhu a fanekeleke ku swi landzelela loko a pfula akhawunti ya bangi i ku va a famba na pasi ra yena kumbe buku ya yena yo kombisa mavito ya yena na tinambara ta yena ta ID. Na phepha ro kombisa ndhawu leyi a tshamaka eka yona, leri ri vuriwaka proof of address. Na mali leyi nga lavekaka ku pfula akhawunti yeleyo ya bangi. Sweswo hi swona swiletelo na leswaku munhu u fanele a va a ri na malembe ya ngani ku pfula akhawunti yo karhi. Sweswo hi swona swin'wana swa swiletelo swa leswi lavekaka ku va munhu a pfula akhawunti ya yena ya le bangi.